Kukunxiba amajeremane amade, ubhinqe isikhafu, uthwale entloko iqhiya.

Xa ungena endlini uthula umnqwazi xa ungumntu oyindoda, ubonisa imbeko ebantwini abadala, ubonisa imbeko kubantu balo mzi ungena kuwo, ubonisa imbeko ingakumbi kwindoda yalo mzi ungena kuyo. Kananjalo naxa ubulisa omnye umntu ingakumbi umntu omdala uzothetha naye, phambi kokuba umxhawule isandla ngesinye isandla uthula into oyithweleyo, ngesinye esasekhohlo umxhawule isandla umbulise kube ngasasekunene uphethe into ubuyithwele. Ngaloo ndlela ubonisa imbeko kulo mntu umbulisayo.

Isinxibo sale mihla siye sanalo ifuthe kwisinxibo sabantu abangootata sesiXhosa. Abantu abangootata besiXhosa kule mihla bayayinxiba amabhayi esiNtu abhinqe amabhayi esiNtu ngezantsi, nto leyo ndifuna ukuthi yayingenzeki phambili phaya. Kodwa kuba ngoku ifashoni yale mihla, isinxibo sale mihla ngokutsho, siye sanefuthe yabonakala iyinto eyenziwayo.

Ndiyawuqhuba ndithi isinxibo sale mihla sibe nefuthe elihle kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa kuba uyafika benxibe imibhaco bembejembeje bebahle be njeya. Bebhentsuza ngemibhaco enemibala ngemibala eyenziwe ngeendlela ngeendlela ezahlukeneyo ingeyiyo laa ndlela inye yakudala yayiba ngumbhaco mhlawumbi omhlophe okanye omnyama. Kule mihla iba yimibala ngemibala eminintshi emihle.

Ezinyaweni unxibe iimbadada zesiNtu, wabhinqa ibhayi nombhaco wesiNtu, ubetha ngogaga ngaphandle. Entloko uthwele isici wabe uphethe induku yakho ebhanyabhanya ziintsimbi zesiNtu, usemtshatweni elo xesha.

Ngokwelwazi lwam ndiye ndibone amabhinqa atshatileyo enxibe amajeremane, afake neejezi okanye iibhatyi ezilungele ukunxitywa emngcwabeni kuba ixesha elinintsi baya babasekhitshini ze intombi engatshatanga inxibe ilokhwe okanye isiketi.

Apha kwaXhosa ukuveza iingalo namabele akuyiyo indlela elungileyo yokunxiba emcimbini, ingakumbi xa uyintombi eseyindala. Indlela ehloniphekileyo yonxiba emcimbini kukuba unxibe ilokhwe ende xa ulibhinqa, ibhlukhwe ende xa ungumntu ongutata. Iingalo azibonakali xa ungumntu ongutata, unxiba into ngaphezulu xa ungumntu ongutata, ibhatyi ukutsho, uthwale. Akunyanzelekanga ke uba uthwale xa ungumntu olibhinqa ongatshatanga.

Eyona ndlela eyayifudula isenziwa nendibona ukuba yiyo enokwenziwa ukugcina inkcubeko yenkolo yethu kukuba ibhalwe phantsi ezincwadini yonke into ekufuneka idluliselwe nakwisizukulwana esizayo. Kananjalo kufuneka yenziwe rhoqo khona ukuze ingalityalwa, yenziwe idluliselwe kwisizukulwana ngesizukulwana khona ukuze ingafundwa nje ikwaziwe ukwenziwa.